I ku va kombisa rirhandzu ni nhlonipho ni ku tiyisisa leswaku va kuma swakudya leswi ringaneke ni ku va pfuna hi swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka evuton'wini bya vona.

Ndzi vona swi antswa ku hlayisa vadyuhari ekaya hikuva u va u karhi u va komba rirhandzu naswona va kota ku vulavula swilo hinkwaswo leswi va tikiselaka evuton'wini bya vona and then tanihi ndyangu hi kota ku va pfuna.

Ndzi nga titwa ngo vana va mina va ndzi rhandzi naswona va vone swi fanerile ku famba va ya hanya vutomi bya vona kun'wani mina ni nga ri kona tanihi mutswari wa vona leswi nga ndzi vavisa swinene.

Tinxaka ta ku xanisiwa leti vadyuhari va hlanganaka na tona eka mimiti yo kala rirhandzu i ku tirhisiwa va endliwa mahlonga emimitini va tirhisiwa nkarhi wo leha naswona vatsoniwa swakudya va nga nyikiwi swakudya leswi .

Maphilisi ya nkoka eka vutomi bya vanhu lavakulu naswona loko va nga wa kumi swi veka evuton'wini bya vona ekhombyeni leswi nga ndzi endla ndzi vaviseka emoyeni hi mhaka rihanyo ra kokwana wa mina.

Vutomi lebyi enerisaka ni lebyi hanyake emianakanyweni ya mina byi ta languteka ku ri lebyi byi akaka vuxaka lebyinene ni van'wana ni lebyi endlaka ku ri ndzi nga tshami ndzi ehleketa hi mavabyi lama ya nga ta va ka mina.

A ndzi voni ku ri mhaka ya kahle hikwalaho ka ku mali leyi yi endleliwe vadyuhari leswaku yi va hlayisa ni ku va xavela swakudya kumbe ku va endlela swilo leswi va swi lavaka evuton'wini bya vona ni ku va xavela timpahla.

Maendlelo lawa a ya tshamisekanga hikuva naswona a ya kombisa rirhandzu loko ndyangu wu ri na rirhandzu wu fanele ku tshama na munhu wo dyuhala yi n'wi hlayisa u n'wi komba rirhandzu leswaku va n'wi amukela endyangwini wa vona.

Ndzi nga titwa ndzi vavisekile emoyeni ndzi nga hleketa ku maxaka ya mina kumbe vanhu lava ndzi tshamaka na vona a va ndzi rhandza naswona a va ndzi tekeli enhlokweni naswona a va lavi ku ndzi hlayisa.

Ndzi vona onge mali leyi a yi enelanga naswona a yi tirhisiwi hi mfanelo hikuva mali leyi hi mikarhi yo tala a yi teki hi vadyuhari yi teka hi vanhu lava hlayisaka vadyuhari va yi tirhisa leswi vona va tsakelaka ku swi tirhisa kambe va nga yi tirhisi leswi vadyuhari va lavaku swona.

Ndzi nga tsakela vuhlayisi bya mfumo hikuva vuhlayisi bya mfumo ndzi tiva vanhu vo tala lava nga hlayisiwa kona naswona va vulavula leswinene hi swona naswona mali ya kona a yi talanga ku fana na mali leyi u yi hakelaka ka phurayivhete.

Ndzi vona onge mali leyi a yi enelangi hikuva swilo swa durha eswitolo. Mali ya vadyuhari a yi enelanga hikuva a yi koti ku xava swakudya hinkwaswo swa vadyuhari naswona vona vadyuhari a va depend-i ka swakudya ntsena va lava ni mpahla va lava swiambalo va lava ni swilo leswi swi nga va pfunaka hi ku hanya evuton'wini bya vona.

I swipfuno swa rihanyo tindhawu ta rihanyo leti vanhu va yaka mahala swo fana na titliliniki laha vanhu va cheriwaka mavabyi yo fana na ti-HIV STI.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku maendlelo ya yena a ya amukeleki naswona u fanele ku komba vadyuhari rirhandzu leswaku vana va hina lava kulaka va ta dyondza maendlelo lamanene ni ku hlayisa vadyuhari.

Ndzi vona swi nga bohi kambe vadyuhari vo tala va hlayisa vana va vona hi mali leyi hikuva vana va vona va va va nga tirhi naswona emutini va va va karhi va depend-a ka mali leyi ya vadyuhari ku ri va tihanyisa no xava swakudya.

Ndzi vona onge swi ta va swi fanerile leswaku munhu loko a ya etliliniki a ya teka maphilisi u fanele ku endla appointment leswaku vanhu va le tliliniki va swi tiva leswaku hi nkarhi wo karhi va ta va va rindze munhu wo karhi loyi a faneleke ku ta a ta teka maphilisi.

Loko munhu a nwa maphilisi u fanele ku tekela swiletelo enhlokweni hikuva maphilisi yo karhi no karhi ya na swiletelo leswi a faneleke ku landzeleriwa yo karhi maphilisi a wu fanelanga ku ma nwa u nga dyanga hikwalaho ka ku ma lava wo dyile loko mo kuma khwiri ra wena ri nga ri na swakudya ya ta ku vavisa.

Ndzi vona swi fanerile leswaku titliliniki leti tirha hi masiku hinkwawo hikuva loko ti nga tirhi masiku hinkwawo siku leri munhu a va ka eka khombyeni kumbe leri a va ku na vuvabyi bya xitshuketano a nge koti ku pfuneka hi xihatla.

Thekinoloji yi nga pfuna hi ku hi ku dyondzisa vanhu hi ta rihanyo ra vona ni ku hunguta vanhu ku famba ku va ya tliliniki no hunguta tilayini leti nga kona etliliniki.

Ndzi vona onge nhlayiso wa rihanyo etindhawini ta le makaya a wu ringananga hikuva ku na tindhawu to karhi leti swibedhlele kumbe tindhawu ta rihanyo ti nga ri kona leti va faneleke ku ri va tirhisa ti transport to fana na ti-taxi ku ri va fikelela ndhawu ya rihanyo.

Ndzi vona onge swi nga va swi fanerile leswaku titliniki ti va na e system leyi va nga yi tirhisaka ku ri loko vanhu va ta ku consult-teni va va va va make appointment kambe loko munhu o va a ri na vuvabyi bya xitshuketa u fanele ku pfuniwa hambi u nga endlangi appointment.

Ndzi vona onge mfumo wu nga pfuna vaongori hi ku va nyika mimirhi yo tala leswaku vanhu va kota ku pfuneka naswona va nga thola vanhu vo tala va va ongori leswaku ri va kota ku pfunana.

Ndzi vona onge vavasati vo tala va dlayiwa hi vavanuna va vona lava va nga va kuma va karhi va va endlela leswo biha kumbexana va va va karhi va va jolela vavanuna a va swi koti ku tikhoma then va tikuma va dlaya vavasati va vona kambe for for vana ndzi vona onge vana vo tala va dlayiwa hikwalaho ka ku vanhu va lava ku andzisa vugevenga i vugevenga leswi endlaku vana vo tala.

Vanhu lava poneke ku xanisiwa emakaya vanhu lava hanyaka na vona hi nga va seketela hi ku va akela tiyindlu to karhi leti va va nga ta ya va ya tshama kona va sungula mindyangu ya vona.

Loko ndzo tikuma ndzi ri eka a ndzi ta ya ndzi ya vona social worker leswaku a ta ndzi pfuna naswona ku ri ndzi zama ku huma eka vuxaka bya rirhandzu lebyi ndzi nga le.

Tanihi mutirhelamfumo wa vaaki hi swi twile leswi ta ku pfinyiwa ta n'wina xiyimo lexi a xi tsakisi munhu ende a xi olovi kambe hi rhandza ku vula swona leswaku a mi sapota ende hetile ku ta mi seketela tela hi vula swona swa ku lava a va ri lava va nga endla mhaka leyi va ta pfaleriwa va ya ekhotsweni hi ta tirhisana xikan'we na vanhu va xiphorisa ku endla leswaku mi kuma justice.

Xitsundzuxo lexi ni nga va nyikaka xona i ku ri va fanele ku ya pfuneka kumbe ku kombela mpfuno hikuva xiyimo lexi nga le ka xona a xi kahle naswona xi veka evuton'wini bya vona ekhombyeni va nga tikuma va hundza emisaveni va nga swi yimiselanga.

Vutihlamuleri lebyi vatirhi va nhlayiso wa rihanyo va nga na byona hileswaku u fanele ku ya epolice station u ya pfula kheyisi then hi kona va nga ta kota ku pfuna loko o va u vavisekile.

Hi mavonelo ya mina mirhi ya HIV and AIDS yi ringanele vanhu hinkwavo eswibedhlele swa le matikoxikaya hikuva vanhu hinkwavo lava va nga na vuvabyi lebyi va yi kuma mirhi naswona van'wana a va lavi ku phuza mirhi leyi hikuva va tlhela va yi lahla hi yi kuma emapatwini loko hi ku ya hi va hi kha hi famba.

I mavabyi ya HIV or AIDS eka vana naswona ya nga siveriwa hi ku tirhisa kumbe ku lawuriwa hi ku tirhisa ART no landzelela swileriso swa madokodela.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku tshama a ri na swakudya swo tala naswona u fanele ku tshama a ri na mirhi ya vana ya mukhuhlwani na ti-aqueous cream ku endlela leswaku skin xa vana xi tshama xi ri kahle.

Tliliniki ya ka hina yi basile swinene kambe makhomelo ya yona a ya tsakisi hikuva loko u ya kona u fanele ku ku ya fola layeni tiawara to tala swinene u nga se kuma ku pfuneka naswona swa koteka u ya u tlhela u nga koti ku pfuneka siku lero.

Swivangelo leswi endlaka ku ri etitliliniki ko tala i ku tala ka mavabyi ya ti-chronic eka mikarhi leyi hi hanyaka ka swona naswona swi nga lulamisiwa hi ku tlakusa nambara ya vanhu lava tirhaka etliliniki swo fana na ti-nurse na madokodela na vanhu lava tirhaka ka administration.

Mfumo wu fanele ku lavisisa xivangelo lexi endlaka leswaku swibedhlele swi tala ku tlula mpimo leswi ku nga va ku ri madokodela kumbe manese a va endli ntirho wa vona hi ku olova kumbe njhani leswi nga ta va pfuna ku teka magoza ku ya emahlweni.

Vaongori lava pfunaka vanhu va xisati loko va ya ku velekeni va fanele ku va na tibeji e e uniform-ini ya vona leswaku vanhu vavasati lava vekaka va swi tiva ku va pfuna hi mani naswona na loko va lava ku ku ya va report-a va ya va report-a ka mani va tiva munhu nhloko ya ya exibedhlele.

Eswibedhlele swa mfumo vanhu a va tekeriwi enhlokweni eswibedhlele swa mfumo vanhu va fola layini nkarhi wo leha tiawara to leha kambe eswibedhlele leswi munhu a hakelaka mali loko a ya u va a endli appointment yo karhi naswona va n'wi pfuna hi ku hatlisa.

I mali ya rent mali ya mati ni mali yo hakela vatirhi.

Mirhi ya xintu a yi fanelanga yi tirhisana na mirhi ya manguva lawa mirhi ya xintu i mirhi leyi vakokwana va khale a va yi tirhisa ku tshungula mavabyi lawa ya nga kona emisaveni leyi hi hanyaka ka yona kambe ya mimirhi ya manguva lawa e mirhi leyi yi endliwaka hi ti-scientist or vanhu lava nga dyondzeka ku ri va antswisa vutomi bya hina bya masiku hinkwawo.

Ndzi ehleketa onge swi nga va leswinene hikuva ku na mavabyi yo karhi lama dokodela a va tsandzekaka ku ma tshungula mavabyi yo fana na loko n'wanuna a tlele na n'wansati loyi a nga khipha khwiri a hi vaongori hinkwavo lava swi kotaka ku tshungula vuvabyi lebyi kambe tin'anga to karhi va swi kota ku tshungula.

Hi ku vona ka mina ndzi vona onge ti-ambulance ti teka nkarhi wo leha loko ti vitanile endhawini naswona ndzi vona onge swi nga va swi fanerile leswaku eka region yin'wana na yin'wana kumbe eka xibedhlele xin'wana na xin'wana xi fanele ku va na tiambulense timbirhi leti nga kona leswaku loko ti laveka endhawini ti ta kota ku pfuna vanhu hi ku hatlisa.

Ndzi vona onge mfumo wu fanele ku teka xiphemu xa vatimeli va ndzilo xo karhi wu va yisa etindhawini kumbe emadorobeni lawa ya nga le kusuhi na le matikoxikaya.

Ahee minjhani ku na mhangu ya movha leyi nga humelela haleni ku na timovha to karhi leti nga chayisana hi kombela ku pfuniwa swa xihatlahatla.

Vonelo ra mina hileswaku ri vakhegula va fanele ku tshama ni vana va vona loko va khegurile hikuva va fanele ku kombiwa rirhandzu va tshama na vana va vona va va hlayisa ndzi vona swi nga fanelanga leswiya swa ku vakhegula va ya tshama eka tindhawu to hlayisa vakhegula.

Ndzi lava leswaku kokwani va ya hlayisiwa endhawini leyi ku hlayisiwaku vakhegula ni va hikwalaho ka ku mina a ndzi tirheli lani kusuhi ndzi tirhela laha kule naswona vanhu lavan'wani va va na vakokwana ndza swi tiva leswaku a va nge swi koti ku hlayisa kokwana.

Nkoka wo va na muhlayisi loko u dyuharile hileswaku a kota ku ku swekela swakudya ni ku pfuna loko if a wu swi koti ku famba.

Kokwana u fanele ku yisiwa vuhlayisiweni hikuva evuhlayisiweni hi laha ku nga na vanhu lava nga na ntokoto leswaku va swi tiva ku ri vakhegula kumbe vakhalabya va lava yini nakona va treat-iwa hi ndlela yini.

Ku hlawula swilo leswi tirhisiwaka ku hlawula masalele ya swimilani masalele ya swakudya matlhari ni byanyi bya swifuwo.

Ku hambana loku nga kona exikarhi ka nhlayiso wa le kaya na nhlayiso wa vadyuhari wa vutshamo i ku eka nhlayiso wa le kaya hi laha vadyuhari va tshamaka ni vana va vona lava va hlayisaka kona kambe eka nhlayiso wa vadyuhari hi laha vadyuhari va tshamaka va ri nyandza laha ku nga na vanhu vo karhi lava va hlayisaka.

Vanhu lava fanele kuma vukorhokeri bya le kaya i vana ka ndyangu va nga pfuna ku hlayisa masalela ya swimilani ni vatswari va vona.

Ku hakela ndzindzakhombo loko switirhisiwa swa le kaya swi nga ri na ndyangu wo pfumala swikombiso swa vuhakeri swi nga endla leswaku hakeriwa ka vuxaka bya wena ku katsa mali ya le ka akhawunti swiletelo swa le ka bya le kaya.

Ku tiva ku tirhisa switirhisiwa swa le kaya ti-PC ti-laptop and smartphone ku sirhelela data ya vumaki hi password ni ku kota ku languta timhaka ku tsala ni ku tirhisa screen ni ku lawula swi swa dyondzo swa ni vulavula swiphiqo hi ku tirhisa vutivi bya le vuhlayisweni.

Ku katsa swikili swa nkoka tirhisa switirhisiwa swa ku hlayisa mavonelo ni ku sirhelela vutivi ni switirhisiwa.

Hi ku hlola vutivi ni swikili ni ku kamba vumbhoni ni reference ni ku tiyisisa ku sirhelela ni ku hlayisa data ni ku hlola ku landzela milawu ni swiyimo swa vutirheli.

Vukorhokeri bya le kaya bya antswa vukorhokeri bya le kaya byi endla leswaku vanhu va le kaya va kota ku tirhisana na vuphakeri hi ndlela ya le ndhawini ku endla leswaku swiphiqo swi lulamisiwa hi ku hatlisa eka vadyuhari ku nga endlela vuxaka lebyi hikuva swi tala ku hlayisiwa hi software account-i kumbe email.

Hi ku tirhisa vuxaka bya ku pfuna hi ndlela yo xixima no tumbuluxa ndlela yo lawula mirhi hi ndlela yo tshembeka no tirhisa vuhlayiseki ni ku sirhelela.

Ku tirhisa vuxaka bya ku xixima, xixima ndlela leyi va hlawula swakudya ha yona u nga endleli munhu a va xixima hi ndlela yo tsundzuxa.

Hlaya vumbhoni hi ku tlula malunghana na ndzawulo ni ku tumbuluxa vuxaka byo tshembeka ni vuxaka byo ni ku tshama u landzelela swiyimo swa vutirheli.

ripfumelo ni ku navela ka munhu tiva ni ku xixima ndlela leyi munhu a naveleke ku langutana na swilo hi yona ni ku tumbuluxa vuxaka byo tshembeka.

I ku tshama u ri na endla swilo swi ku susumetelaka ni ku nyika matimba tanihi ku dya swakudya ku tumbuluxa nkarhi wa ku ku dya mimoya ni ku endla exercise.

I ku xixima ni ku navela ripfumelo ra tiva leswaku ku tikarhatela ku tirha eka vuxaka swi tlakusa ku khatala ka yena ni ku tumbuluxa vuxaka byo tshembeka ni yena ni ku lawula vuxaka hi ndlela yo olova.

I ku xixima xindzhuti ni ku navela ka mukhalabye ni ku tiva leswaku a swi tsakelaka ni leswi a swi navelaka ni ku hlamba ni vuhlayiseki ni ku tumbuluxa vuxaka byo tshembeka ni ku kombisa ku pfumela.

Ku tlakusisa stress ku nga si kala mali swi endla leswaku munhu a titwa a khomiwe hi stress khoma ku tirha hi miehleketo ku nga olovi ni ku hunguta ka ku tikarhatela ni ku pfuka ka ku chava ni ku vilela.

I ku ringana ka khemikhali ya miri ku hunguteka ka swi mi khemikhali swa miri swi nga khumba ku titwa ka munhu swi tshunguliwa hi ku vulavulisana na khansela wa vu ku pfuna ku lawula miehleketo ni ku lulamisa ku titwa.

I ku lawula miehleketo ni ku titwa rihanyo ra kahle ra miehleketo ri pfuna munhu ku lawula stress ku chava ni ku vilela ni ku khoma ku ti karhateka hi kurhula.

I ku aka swibedhlele ni titliliniki endhawini leyi lavekaka ni ku olovisa ku fikelela vutirheli hi ku endla appointment system yo olova ku khoma nkarhi ni ku hunguta ku tshama endhawini nkarhi wo leha.

Ya ina ndzi vona onge i ntiyiso hikuva vana vo tala lava humaka eka mindyangu leyi vatswari va vona a va xanisa vatswari va vona kumbe mindyangu leyi va nga kula va va ti-victim ta gender based violence va tala ku swi teka va ya mahlweni na swona.

Ina swa pfuna hikuva vana lavatsongo lava tinghenisaku eka mhaka ta va va va karhi va swi tiva ku loko vo tinghenisa eka mhaka ya va nga ti protect-anga va nga khomiwa hi xitsongwatsongwana lexi.

I ku tirhisa medicine reliever inhalers swi tirhisa loko ku ri na a type ya asthma ku olovisa ku pfula ka mihloti ni ku pfuka pfuxa ka henhla ka ku hekeriwa ka moya ni ku lawula tiyisisa ku famba hi ku sirhelela ku khoma ka allergens ku fana na smoke kumbe cold air.

Ku hunguteka ka lung function loko enhalers kumbe medicine ya control yi nga tirhi hi ku tshembeka inflammation ya lungs yi nga tsandzeka ku herisa ku hunguteka ka lung capacity hi nkarhi lowu telele.

Loko a ndzi ri mfumo a ndzi ta endla ti-program leti ndzi fambaka ndzi dyondzisa vantshwa vana va xikolo etiyunivhesiti ni le xikolweni hi mhaka ya xitsongwatsongwana lexi ni leswaku va fanele ku ti khoma njhani ku ri va nga fikeleliwi xitsongwatsongwana lexi.

Ku ri mhaka leyi fanerile hikuva vadyuhari ni vatsoniwa van'wani va hanya eka mimiti leyi va nga rhandziwiki naswona va va hanyisiwaka tanihi mahlonga se loko va yisiwa eka ti-home based care ku va ku ri ndhawu leyi vanhu va kot ku va hlayisa va va komba rirhandzu.

Nkoka wo vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka mfumo wu katsa mhaka yo hlayisa vanhu ku pfuna ku lawula mali ya ndyangu ni ku tiyisa rihanyo ra vanhu ni mfumo wa tiko.

Tanihi nhloko ya muti ndzi nga endla leswaku loko ndzi ri na mudyuhari ekaya ka mina vanhu hinkwavo lava ndzi tshamaku na vona va fanele ku hlonipha vadyuhari naswona va fanele ku va komba rirhandzu loko munhu a nga swi endli swi ndzi ta endla maker sure leswaku a va na punishment.

Ina ndzi vona swi swi lulamile because leswi endla leswaku ri poverty etikweni ra hina kumbe vusiwana byi ya hansi naswona vanhu lava mali leyi va yi tirhisa ku tihanyisa ni ku ti xavela swakudya.

ndzi vona mali ya social grant yi nga ringananga naswona inflation rate ya le South Africa yi tlakukile leswi endlaka swilo swi durha mali leyi vanhu va yi kumaka a yi ringanelanga ku cover ti-expenses ta vo.

Ndzi vona titliliniki ta le matikoxikaya ti nga vukorhokeri bya kahle hikuva xo sungula vatirhi va le titliliniki ta le matikoxikaya a va na mahanyelo lamanene naswona mimirhi yi tshama yi karhi yi xota etitliliniki ta le matikoxikaya naswona titliliniki ta le matikoxikaya a ti tirhi hi masiku hinkwawo.

wu nga endla leswaku ri vanhu lava tshamaka matikoxikaya loko va ya ku pfuniweni eka titliliniki ta le matikoxikaya va fanele ku endla appointment ku hunguta tilayini ta le matikoxikaya va endlela leswaku va loko va ya etitliliniki ta le matikoxikaya va ta kota ku pfuneka hi siku lere hikuva ku na vanhu vo tala lava yaka etliliniki ta le matikoxikaya va tlhela va nga pfuneki hikwalaho ko tala ka tilayeni.

Nkoka wa ti-mobile clinic wa pfuneta eka vanhu lava pfumalaka hikuva hi laha van'wani va kotaka ku tshunguriwa eka mavabyi la va nga na wona leswi endlaku na leswaku vanhu va xisati lava pfumalaka va kota ku prevent-a eka timhaka ta makhwiri.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva leswi endla leswaku ri vanhu va le matikoxikaya va kuma timhaka ta rihanyo ekusuhi leswi vulaka a va fanelanga ku ri va tirhisa mali va ya eswibedhlele swa le kule loko va lava ku pfuneka.

Lexi a ndzi ta xi endla ku ponisa bya makwenu wa mina a ndzi ta foyinela vanghana va mina lava nga na timovha ndzi va kombela leswaku ri va ndzi heleketa exibedhlele leswaku ri makwenu wa mina a ta kota ku kuma pfuneka xihatla.

Ndzi vona leswi endlaka leswaku ti-emergency service ti hlwela ku fika hileswaku ri vatirhi va kona va va va nga ri tiyimiselanga kumbe va va va nga ri ready leswaku va nga vitaniwa endhawini yo karhi so leswi endla ku loko va va va vitaniwa va fanele ku rhanga va prepare before va .

leti nga tirhisiwa ku hlohlotela vanhu va amukela ku landzelela treatment ya mavabyi ma HIV and AIDS i ku ya eswikolweni ku ya dyondzisa vadyondzi hi switandzhaku leswi nga na HIV or AIDS ni ku endla ti-campaign laha mugangeni ku ri ku dyondzisa vanhu leswaku va fanele ku teka treatment hikwalaho ka ku loko va nga teki treatment swi nga va affect-a njhani vuton'wini bya .

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva ku kayivela eka vatirhi eka timhaka ta rihanyo swi endla leswaku tilayini ta swibedhlele ti leha swinene leswi endla ku vanhu va ku tala a va koti ku pfuneka hi ku olova.

ku ve xitshunxo i ku endla leswaku vanhu va fanele va endla ti-appointment before va ya etliliniki va va karhi va swi tiva ku hi nkarhi wo so ndzi ta va ni karhi va pfuna mani ni mani.

Mu Afrika-Dzonga u nga engetela vatirhi va le swibedhlele ni ku endla a system where vanhu va fanele ku buka online before va ya etitliliniki leswi nga va pfuna leswaku ri va swi tiva leswaku hi nkarhi wa so na so va pfuna mani ene naswona swi nga endla leswaku ri process ya le xibedhlele yi ya mahlweni hi ku olova.

Leswi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu ku tlulela swibedhlele swi swi nga ri swa mfumo i ku swibedhlele swa mfumo vanhu va kuma vutshunguri mahala kambe eka swibedhlele swa ku a hi swa mfumo vanhu va fanele ku hakela ku vona madokodela ni ku tshunguriwa.

Leswi endla ku ri ti-private ti durha ku tlula ti-public i ku va ti-private health i ndhawu leyi nga ri ya government naswona yi belong-a ka munhu kumbe khampani yo karhi leswi endlaku leswaku va na to tala va fanele ku hakela vatirhi va vona.

Vunene byo ya eswibedhlele swa mfumo hileswaku ri u kota ku pfuniwa mahala u nga hakelangi nchumu kambe vubihi leswaku ri u ta yima nkarhi wo leha u nga kumanga ku pfuniwa kumbe xani u nga ya masiku yo hlaya leswaku u kota ku pfuniwa hikwalaho ka layini.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva ku na mavabyi yan'wana a ha koti ku tshunguriwa hi vanhu va le tliliniki kambe ya kota ku tshunguriwa hi tin'anga.

Mbuyelo lowu nga ta va kona loko tin'anga ti tirhisana ni titliliniki leswaku ri loko ku ri ku na mavabyi yo karhi lawa ya faneke ya tshunguliwa hi ndlela ya xintu vanhu va nga kota ku pfuneka hi .

Ina ndzi vona onge vanhu va nga pfuneka hi ku hatlisa hikuva vanhu va le tliliniki ni tin'anga va ta tirhisana nakona leswi ta endla leswaku va tirha as a team.

Ndzawulo ya Disaster Management Centre ndzawulo leyi tumbuluxiwaka hi mfumo ku lawula swilo leswi humelelaka hikwalaho ka swiphiqo swo karhi leswi nge swi kotekiki ku swi lawula hi vanhu va le ndhawu ntsena.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele ku ku tirhisa mati loko va hlangana na nghozi ya ndzilo kumbexani yindlu yi karhi yi tshwa fanele ku cheletela mati yo tala ku endlela leswaku ku ri ndzilo wu nga spread-i ka yindlu hinkwayo.

Swipimelo leswi ni nga swi tirhisaka ku endla leswaku vuhlayiseki bya mina byi va byi ri eka nxungeto i ku ndzi fanele ku loko ndzi chayela ndzi nga tirhisi riqingho ra selulafoni naswona ndzi nga ndzi nga vi ndzi karhi ndzi va na ti-disturbance hlamula tifoni kumbe ndzi karhi ndzi phuza byala fanele ku chayela hi hi ku xiyisisa.

A ndzi ta endla leswaku ti-robot ti va ti ri ku tirheni hikuva eSouth-Africa ku na ti-robot to tala leti u kuma ku like ti va ti lo yima kambe a ta ha tirhi leswi endlaka leswaku ri ti ku va na ku chayisana ka timovha to tala eka mapatu lamakulu.

leswi nga kona leswi endla ku ri timovha ti chayisana eka magondzo lamakulu leswaku ri ti-robot ti va ti nga ri ku tirheni eAfrika-Dzonga naswona van'wana va chayela va karhi va .

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva leswi swi endla leswaku madyondzi va swi tiva ku ri loko va tinghenisa eka timhaka ta masangu va nga biha emirini naswona hi swihi kumbe hi tini tindlele leti va fanele ku ti teka leswaku ri va nga bihi emirini.

Ku kombisa muvumbi ku vaviseka ka mati ku hlantswa ka swakudya ni ku cinca ka ti-pillar ndlela leyi va endla leswaku ku kuma vuyelo bya ku khoma mavabyi ku ku lahlekeriwa hi swakudya kumbe ku onha ka ntumbuluko hi ku .